Ntho ya pele ke hore, nka hlophisa meketjana kapa diputheho moo batjha batla rutwang teng. Ka dipapadi tse fapaneng le ka mokgwa oo di sebetsang ka teng.

Motho a ka se kgone ho kgaotsa ho bapala mme a fetohela ho mesebetsi e meng tse tshwanang kanang le dithuto, boikarabelo kapa mosebetsi.

Hore o fumane tjhelete ha o bapala ho batla boitelo, hore o kenele sehlopha kapa o be le bamamedi bao ba o latelang.

Nna le metswalle ya ka, re rata kgwele ya dinawa ke yona papadi eo re ka e shebellang kaofela.

Nna ntho eo ke ratang ho etsa ha ke na le nako ke ho bala, hobane ho bala ke ithuta dintho tse ngata ha ke bala.

Dipapadi tse teng sekolong sa rona ke kgwele ya dinao le kgwele ya mano. Bana ba sekolo ba di thabela haholo hobane di ba fa monyetla wa ho phomola ka mora dithuto.

Ho dula ho shebella di-video tsa batho ba bangwe mo di-social media-eng. Le wena o ka kenya tsa hao hore o ithabise.

Ke dumellana le seo hobane ho ikwetlisa ho bona ke hwa maemo a hodimo haholo. Ha ho tshwane le batho bao ba ikwetlisang feela ka tsela eo e tlwaelehileng.

Ke tla hlalosa ka five cards, five cards ke papadi eo e ka bapalwang ke batho ba babedi ho isa ho ba tshelela. mong le e mong o fuwa dikarete tse tlhahang qalong. Moreo ke o fumana sehlopha sa dikarete tse tshwanang kapa tse latellanang jwalo ka baroka kapa ba kopana. Ka motsotso o mong le o mong o ka lahla karete e le nngwe kapa o nka karete e ntjha ho leka ho fumana dikarete tse molemo. Motho ya qalang ho lahla dikarata tsohle pele o wa tlhola.

Mefuta eo e teng sekolong sa ka ke ena ke kgwele ya dinao le kgwele ya mane, nna ke bapala kgwele ya dinao.

Ke nahana lebaka le leholo ke hobane, ho kenywa ka ho tsebana. Ha o sa tsebe bao ba sebetseng moo, ba kekebe ba o kenya hoba ba ofa monyetla wa hore le wena o bapale di-venue-ng tseno.

Nna ke rata haholo ho lema dirapa le ho hlwekisa. Ke rata haholo hobane dirapa di re thusa ka merowana, ha re lemile dirapa, re kgona ho ba le meroho hape re dula le moo ho hlwekileng.

Nka iketsetsa molemo kapa monyetla hore ke ye dikantorong tsa ba sports arts and recreation. Ke bue le bona ka ntho tse tjena. Hore ho bane le tlhabollo poho makeisheneng a rona.

Nka ba bolella hore bohlokwa ba ho bapala dipapadi ke hore o dule o itekanetse mmeleng o kwenne, mme le malwetse ha a o fihlele ka pele.

Re entse bonnete ba hore re bane le batho bao ba re tshehetsang ho mme, hangata re sebedisa di-online shopping hore re fumane dithepa tseo.

Seo nka se buang ka sehlopha sa rona sa rugby ke hore ba na le maikemisetso haholo. Ke ne ke thabile ha ne ke bona ba hlola world cup. Seo se entse hore ke bone hore ho sebetsa ka thata kannete, ho bulela motho ditsela hape ho tlisa menyetla e mengata.

Ke dumela hore ha se dipapadi tsa nnete empa, di thusa ka ho kwetlisa kelello ya motho.

Maitshwaro a motswalle wa ka, ha sehlopha sa hae se hlotse, ha a mabe hakalo, ke motho oo a buang le nna hantle, a nkgothatse, le teng.

Ke bapala kgwele ya dinao, ke ikwetlisa tsatsi ka letsatsi ka ho matha hobane ke dula ke bapala mafelong a beke. a mang le a mang.

Ke patalla bana ba ka hore ba ye gym-ing hobane ho ikwetlisa ke seo se leng botlhokwa maphelong a bona. Ha ke bone e le tsela ya ho senya tjhelete.

Ho ba le moeletsi ho bohlokwa haholo hobane hangata moeletsi ke motho a tsebang haholo ka dipapadi ke motho a seng a e bapetse papadi eo. Ho mme o tla re thusa hore le rona re bapale hantle ka tsebo le ka tsela eo re ikwetlisang ka teng.

Ho ikwetlisa le bana ba bang ho tla thusa ka hore a etse metswalle moo.